Banka e lebelela bokgoni jwa motlhokomedi, e lebelela gore motlhokomedi o na le letseno le a le fitlhelelang ebile letseno le o le kae, le kgona go dira eng, ga sala bokae. Ba tlile go lebelela gore ngwana o tsena sekolo sentle ebile o tlhokometswe, segolo-segolo banka e tlile go batla lekwaloitshupo la dikgwedi di le tharo la go bontsha madi a a neng a tsena ebile a tswa le gore a ne a ya kae a tswa a le kae.

O tshwanetse go akanyetsa gore o tlile go tlhoka eng le gore banka e tsaya madi morago ga dibeke di le kae ebile e tsaya bokae. Ebile o tshwanetse go akanyetsa gore fa o sa kgona go duela ka nako go tlile go diragala eng, o tshwanetse go akanyetsa gore madi ao tlileng go a adima o tlile go a dirisetsa tshoganyetso kapa o tlile go a dirisetsa dilo tse tlabeng o di tlhoka kgapetsa-kgapetsa. Ke tseo dilo tse o tshwanetseng wa di naganna fa o ka batla go dira karata ya sekoloto.

Fa o na le sekoloto se se kwa godimo mme go tlhagisa gore ga wa se duela seo se tlile go supa gore ga o tshepagale ebile o na le morwalo ka jalo o tshwanetse go duela sekoloto sa gago ka nako le nako gore banka e kgone go go tshepa. Mme o netefatse gore ga o tseye madi ao a fetang ao o nnang le ona ka letsatsi. Sengwe ke gore fa banka e bona o na le sekoloto se o se patelang pila ba kgona go go tshepa mme ba go neye madi ao a tlabeng a lekane gore ba ka go neya ona. Sa bofelo ke credit score, le yone ba e lebelela mme go ya ka gore e go bua yang fa le yona e sa go bue sentle magareng ga gago le banka ga o tlo go siamelwa ke sepe.

Diphoso tse di tlwaelegileng ke go sa ise ditokomane tse di feletseng jaaka lekwaloitshupo la gago, dipampiri tsa gago tse di bontshang gore o nna ko motseng o fe, jalo le jalo. Dingwe ke go sa tlatse foromo pila e tlabeng ba go fa yona ga o tsena ko bankeng, dingwe ke fa wena o tlile go batla banka e e fetang madi a wena o tlileng go a kgona le go sa patele sentle ka nako ke e nngwe ya diphoso tse di tlwaelegileng.

Go botlhokwa thata fa o buisa tumelano ya karata ya sekoloto pele o ka e kopa ka gonne dikarata dingwe le dingwe di na le melao ya tsona. Mme e nngwe o kry-a o ka seke wa kgonana le melao ya teng ka jalo go botlhokwa thata gore o seke wa feleletsa o itsenya mathateng o kopa karata mme wa dumelana le melawana ya bona o sa e tlhaloganya. Ka jalo pele o dumelana le melao o tshwanetse go dira bonnete jwa gore wa tlhaloganya gore ba go batla eng, ga ba go batle eng.